Ee, moaparo wa setso o ka apariwa dikhonferense tse di tlotlegileng, gompieno dikhonferense di amogelwa go farologana ga di ditso mme go apara moaparo wa setso, ka tsela e e siameng go tsaya karolo ya botlhokwa mo go bontshang go nonotsha boitshupo jwa motho.

Moaparo wa setso wa basadi wa motswana o itsege e le tshega, go ka mmala wa bone o bolokwa le go kgabisiwa ka le le le dirilweng ka go gola di .

Ga go bosupo jo bo tlhamaletseng jo bo bontshang gore diaparo tsa setso tsa basadi ba Batswana, Mazulu le Maxhosa ke tsone tse di rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse dikhutshwane. Go na le mabaka a mangwe a mantsi a a dirang gore bašwa ba apare ka tsela e ba aparang ka yone a gompieno.

Mo dikarolong tse di farologaneng tsa lefatshe fešhene, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa. Ke ditsela tse di botlhokwa tsa go bontsha gore motho ke wa setso sefe. Di na le seabe se segolo mo go bontsheng dingwao, ditumelo, maemo, le tsela e motho a lebegang ka yone.

Go ya ka setso sa setswana, mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go apara ka tsela e e bontshang seemo sa gagwe se sešwa sa go nna mo bo magadi. Mekgwa ya go apara e farologana go ya ka merafe ya batswana. Mme ditlhopho tse di mo godimo, diaparo tse di tlhakantsweng le go iphepa katsela e rileng, di dirisiwa go bontsha boikanyo le tlotlo.

Ka tlwaelo diaparo tsa setso tsa S, etswana di dirwa ka didiriswa tsa tlholego tse di farologaneng, mme se se paka ka mabaka a a amanang le ngwao, maemo a setšhaba le tikologo.

Kamano fa gare ga setso diaparo tsa basadi e ebile diaparo gopola maemo a setso, boitshupo le maemo a setšhaba, mo ditsong tse di farologaneng. Tsela e mosadi a aparang ka yone e ka bontsha fa seo se dumela maemo a gagwe a lenyalo le tlotlo ya gagwe.

Ee diaparo tsa setso le fešhene ya segompieno, di ka tshela mmogo ebile mo mekgweng ya gompieno ya go apara, go diriwawa jalo mo lefatsheng lotlhe.

Didiriswa tse di farologaneng, di tlhotlheletsa thata tsela e basadi ba aparang ka yone. Mme diaparo tsa setso di na le seabe se se botlhokwa mo go bolokeng ngwao bošwa, kamano fa gare ga tsone e bona ba ka dira di farologaneng.

Mo dingwageng tsa bo fešhene e simolotse go tlhagisa diaparo tse di ka aparwang ke batho ba ba farologaneng. Ka go nna le mananeo a tlhagisang diaparo tsa banna tse di apariwang ke basadi. Dintlha tse di ka nnang tsa kgatopele go tsa go leka lekanang bo diaparo tsa unisex le go tlhagisa diaparo tse di farologaneng. Ka bongwe di ka thusa tsela e e latelang e leng go tlhatlhoba mekgwa ya bogologolo.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo le mabaka a ikonomi di amile thata tsela e basadi ba aparang ka yone. Mo e batlang e le nako yotlhe fešhene ya basadi jwa bone mo setšhabeng, boemo jwa ikonomi le kgololosego. Mo ditiragalong tsa hisetori jaaka thulaganyo e raya gore bana ba ne ba rata diaparo le tse di siametseng tiro. Mme ka bua ka ka go nna le motlhofo le go.